Ngokowam umbono ndicinga into yokubana into enganceda abantu abahlala ezilalini yinto yokubana kubekho umntu okanye le nto le ibe yinto ezinyanzelekileyo into yokubana wonke umfundi osasemtsha tsha tsha tsha, osasemncinci afundiswe ngokubaluleka kokulima. Ukubaluleka kokulima uba zeziphi na izinto abangazizuza xa benozimisela ekulimeni.

Akukho , akukho lula kwakona ukufuya iinkomo zenyama. Ngoku okokuqala, into ozobe ujongene nayo ezobe ingumcelimngeni izawube ikukwabiwa kwemfuno. Namhlanje siphila nabantu abarhwaphiliza iimfuyo zabanye abantu, ikakhulukazi kwicala laseBizana apho iinkomo zingahlali ixesha elide kakhulu. Ukuba iinkomo azebiwa ziyagula, kukho ke nezifo ekunyanzeleke into yokubana uzithintele zingacindi iinkomo ngoba eke zazincinda zawufa nganye nganye.

Amahashi akuyona nto elula kwayona ekufuyeni, kuba okokuqala amahashi awafani nemfuyo, iinkomo ngokucacisa kuba wona awaqokelelwa. Kunyanzeleke into yokubana ulijonge apho litya khona ngoba eke langabikho phambi kwamehlo akho nabani na othe walibona angalithatha aliqabele ayolibeka kwenye ilali and xa sele likwenye ilali amathuba okubana uphinde ulifumane kwakhona mancinci kakhulu njengokubana ihashi lingahlali endaweni enye, lisoloko nje lizula.

Eyona nto mna ndingathanda ukuyilima ndingathanda nje ukuzilimela ikhaphetshu. Kuba okokuqala, ikhaphetshu sesona sityalo sesona sityalo sikwaziyo ukuba siqhube abantu iintsuku ezintathu, kuxhomekeke into yokuba like usiphethe kanjani na.

Abafundi banamhlanje xa bekhetha izifundo abazikhethi izifundo zolima kuba zange bayiqwalasela okanye bayiqaphela okanye baxelelwa ngenkqubo yolimo. Kuba kwimihla yanamhlanje bakhule sele sithenga izinto ezivenkileni singasalimi, so loo nto iyenza into ibe nzima kakhulu ekubeni uba bona bakhethe izifundo zolima kuba babona ngathi aziphucukanga.

Eyona ndlela urhulumente anganceda ngayo abalimi into yokubana basebenzise iindlela zokulima ezizinzileyo, ukuba into yokubana abaxhase nezixhobo zokulima ingakumbi abafama abalimi abahlala ezilalini kuba uninzi lwabo basaxhomekeke ekusebenziseni imfuyo, iinkabi ke ngokutsho. Kanti ke kwimihla yanamhlanje sele izinto zitshintshile sekukho ngoku itrektara kunye nee-chemicals ezithile eziye zisetyenziswe ukubulala ukhula.

Eyona ndlela, eyona ndlela, eyona ndlela endinokuyisebenzisa into yokubana ndisebenze kakuhle kwimozulu engacacanga, embi kakhulu, ndingaqala ndithenge isikhwehla enzela into yokubana xa kuthe kwanetha ze ndingabi manzi msinyane ndingangenwa ngamanzi ndigule. And into yesibini ke, ndingasoloko ndinamanzi kwenzela uba xa kuthe kwatshisa apho kutshisa khona kakhulu ndingade ndibile ndiloko ndizithi qaba ngekomityi yam yamanzi, yehlisa ubushushu.

Enonciphisa ibhula ezigusheni yinto yokubana iigusha zisoloko zichetywa ikakhulukazi ngenyanga yoMnga, kuphungulwe into yokubana, kuphungulwe into yokusakazeka kwamangolwane emagusheni. Enye into engaphinde futhi incede yinto yokubana ezi gusha ziloko zihlanjwa ngediphu, okanye zixutyelwa nje idiphu noba kusekomini.

Into enokundenza ndibe ngumfama ohlanjwe izandla ongumpondo zihlanjiwe ekulimeni iziqhamo ezenza iwayini, yinto yokubana kuqala ndingaqala ndiqhagamshelane neenkampani ezirhweba, ezirhwebayo, ezirhweba, ezirhwebayo ezirhweba, ngewayini kakhulu, ezirhweba ngewayini, enzele into yokubana xa sele ikhona ingahlali apha kum iinyanga. Yiyo into engandenza into yokubana ndiphumelele, ndiqhagamshelane hayi nenkampani enye, iinkampani ezininzi.

Bangabazizinhanha xa xa benokuqeqesha abafana abaselula into yokubana bazimisele kwishishini lokulima. Bangabazizinhanha kuba kaloku ulutsha lwanamhlanje lucinga into yokubana into edibene nefama yinto nje engaphucukanga, so xa , xa , xa benoqeqesha abafana abaselula into yokubana benze izinto zolimo, bangabazizinhanha kuba wonke umfundi or umfana oselula angazimisela kakhulu entweni ezidibene nolimo. And loo nto ke ingagqibela sele isenza into yokubana bonke abantu abangamafama abahlala ezilalini babe zizinhanha.

Ukuze isipinatshi, ukuze isipinatshi sakhe sibe novuno ndimcebisa into yokubana asoloko esinkcenkceshela rhoqo ngalo lonke ixesha. Okwesibini, okwesibini athenge ii-chemicals ezizakwazi into yokubana zibulale izinambuzane eziye zisigqobhoze.

Iimpawu phofu uphawu oludume kakhulu xa igusha ide iqala ubanebhula, uye ubone ngento yokubana uboya buye bucutheka buphela kuvela isikhumba. Bucutheka macala omabini ke enene nasekhohlo, ufumanise uba kwamanye amaxesha icutheka nasesinqeni ibe ngathi ichetyiwe, icutheke nangapha ngasesifubeni, ibonakale nje into yokubana uboya buyaphela.

Suqhawuka lwimi lam ndikhaphe undigoduse uxele ixhego lakwaXhosa lixhobile, ngaloo mazwi ndithi bhotani mzontsundu. Ndibulisa nina ke nto zoobawo nina enirhwebayo ngemifuno nangeziqhamo. Nto zoobawo ndiqinisekile ngento enye into enithe nayiqaphela yinto yokubana ukutya okuthe kwavunwa ngoku akusahlali kukhawuleza konakale njengokubana kulihlobo. Kwamanye amaxesha ke kuye nje konakale kungelohlobo, into enganceda into yokuba like kunciphe okanye kuphele into yoba like konakale yinto yokubana, yinto, yinto yokubana.

Ngokolwam uluvo yinto yokubana ndiyavuma kona like iba buhlungu kakhulu into yokubana nje umsebenzi wakho uthathwe ngumatshini, kodwa ke kwelinye icala xa sinoyijongisisa le nto le ngelihlo elibukhali yinto yokubana le nto le ivusa wonke umntu into yokubana ayeke ukuxhomekeka komnye umntu. Umntu xa ingaba fanisa uba unento ayifunayo makazenzele ngokwakhe, xa ngaba uyakwazi ukulima uyakwazi ukuvuna loo nto iyatsho and iyabonisa into yokubana loo mntu lo angakwazi ukuzivulela eyakhe, eyakhe ifama apho azoqesha khona abakhe abantu okanye apho azosebenzisa khona eyakhe imitshini.

Into eye yabangela into yokubana ndingasakwazi nokuvula ishishini lam lokuthengisa iwayini yinto yokubana, okokuqala, umhlaba lo ndihlala kuwo, indawo le ndihlala kuyo ayivumeli, hayi into yokubana kukho umthetho nje, umhlaba awuvundanga ekuqhamiseni iziqhamo ze-grapes. And okwesibini, andikwazanga into yokubana ndiqhagamshelane neenkampani ezithile ezivelisa iwayini nanjengoko bendiqinisekile zizo ebezinokukwazi ukubambisana nam into yokubana ishishini lam likhule liye phezulu.

Kweli loMzantsi Afrika iindawo ezinqatyelwe yimvula kakhulu kuseKapa, eKapa kuseKapa apho kunqabe khona imvula khona kakhulu. Ezona ziqhamo zilungayo ezivundelwe ngumhlaba ekukhuleni khona ziziqhamo ezaziwa ngokubana zii-grapes.

Ngokowam umbono ndicinga into yokubana eli ingalicebo elihle kakhulu kuba xa abantwana bangafundiswa sebeselula ngokubaluleka kokulima bangayazi into yokubana iinto zolimo ziphucukile bayeke ugijimela kwizifundo uninzi lwazo eziye zigqibele zingabasi ndawo. Xa belima bazotsho bakwazi uba xa bebadala bazilimele ngokwabo ngaphandle kokuya uyofuna uncedo kwezinye iindawo or ngaphandle kokuyothenga izinto esele zivelisiwe ezilinywayo ezivenkileni.

Imfuyo iyagonywa, into ebangela into yokubana imfuyo igonywe kukubana sithintela izifo ezithile. Yiyo loo nto imfuyo ibalulekile into yokubana igonywe.

Into endingayicebisa abafama into yokubana basoloko , basoloko benamanzi yinto yokubana rhoqo bazifundise into yokubana rhoqo ngemihla imvula amanzi bawakhe ngemigqomo emikhulu. Bawabeke bazi ukuba la amanzi ngawezilwanyana ngawemfuyo, awazusetyenziswa nje nanje. Azoqala ukusetyenziswa ukunikwa imfuyo ngosuku apho kuqala khona ukunqaba kwamanzi.